Igama ke mna endingathetha ngalo okanye amagama amabini. Elokuqala nguPhelo, ooPhelo kanintsi kwenzeka okanye uthiywa ukuba unguPhelo mase ayi-last born, umntu loyo suka ayi-last born. Kutsho ukuba ukuphela, ukuphela kokuba nabantwana. Bagqibile abazali, asoze , abafuni abanye abantwana, soze babe nabanye abantwana. NguPhelo ke, kuphelile. Kube ke negama elifana njengelam, ooUnathi. Unathi ke ngexesha elinintsi abanye abantu bebangabi nabantwana okanye bafila ukuba uThixo ube nabo wabapha umntwana. So ngu-Unathi, uThixo wayenabo.

Indima , indima kamama yho inkulu, inkulu kakhulu. Umama nguye ofundisayo abantwana iinto ezinintsi ezifana nembeko, ukuziphatha, ukuhlonipha, into , iinto ezinjalo. Ngoku ke loo ndima yho inkulu, inkulu kakhulu.

Isinxibo sale, sale mini yho hayi. Hayi, hayi, hayi asihambiselani nje neendlela zakudala oomama abebanxiba ngayo, asihloniphekanga, asinasidima njengakudala. Abantu bangoku, yho hayi abanxibi ngendlela ehloniphekileyo.

Mivo okanye ii-ideas ezingafani ngalo siko. Kodwa ke olu , olu siko eyi linokuba deyinjarasi ngamanye amaxesha, liriski ngamanye amaxesha, kodwa luveza ukuba umntu u-brave. And nabo mama ke bamele baxhase ke abakhwetha kakhulu, babalungiselele iinto zabo zohambo nezokubuya. Umama alungiselele uba makebuya kuzawutyiwani, kuzawuthiwani, kuzawuthiwani apha ekhaya. Ngoku ke ja heyi.

Kanintsi ndifunda ukuba ixesha lakudala nalangoku alifani. Impatho yabantu yangoku neyakudala ayifani. Abantu bakudala bebanembeko, abantu bakudala bebanoncedo. Kanintsi abantu bakudala bayancedisana, bayaphathisana uma benengxaki.

Ewe, ke mna ndicinga ukuba ezi zindwendwe ezizayo ezisoloko zingena ziphuma zinganceda ngoba zize ngamakhekhe, ooskonsi, oontonintoni. Abanye baze neti, abanye bancede ngokuza ke namaveji iinto ezinjalo. Ukuba ke kungabi yinto ezawuke ibe yintetho. Bancedeke ngoko kutya abazawufuna ukuba bakufumane.

Ewe, ndiyavuma ke ukutya oku okukhawulezayo hayi akulunganga nje, akufuneki. Kakhulu kakhulu ke ukuba abancinci kwenza le nto abayibiza iobhisithi kakhulu. Hayi akufuneki, abantu ja bayagula kakhulu ngenxa yamafutha asetyenziswayo ukukwenza oku kutya. Akuna nutritional value irayithi.

Into endiphathisa ixhala abantu abazawuhlangana nabo endleleni eya esikolweni. Kunengxaki yee-drugs, abantu kakhulu apha batshaya ezi 'nto. And again ne-kidnapping ikhona apho nalapho. Ngoku ezo 'nto hayi zindiphathisa ixhala.

Mna kakhulu ndithanda amabele. Ndithanda umdoko wamabele, ndithanda ipapa yakhona. Kukutya okumnandi kwesiNtu ke oko. Kwaye nedombolo, yho hayi.